Ukuthatha imali ebolekiwe kwesinye isikhathi kuyinto enhle, kuyelana ngokuthi uyidinga ngasiphi isikhathi nanokuthi uyidingela siphi isimo.

Yebo, kwesinye isikhathi uku-check-a kwi-app ukuthi ngabe kwenzeke ngendlela omunye kade enze ngayo.

Ukulinda ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukukhokha ama-premiums akho, nanokuthi ama-premiums akho usuwakhokhe isikhathi esingakanani. Isikhathi sokulinda kuwukuthi ulinda iminyaka emingaki before uthole lawo .

Yebo, kubalulekile ngoba kulekelela ekuthenini uma kukhona umuntu odinga ukuthi akufakele imali, usheshe uyithole.

Ngoba manje ama-premiums ebewakhohlwa unyaka nonyaka, manje kwenzakala kanjani ukuthi ipholisi ingabi active?

Ukuthi zisebenza ngendlela engafani nanokuthi isevisi yabo ayifani. Lokhu kwenza ukuthi omunye ohluphe kunomunye.

Ukuthola ikhava uma imoto ishayisile, ukuthola ikhava yokuthi uma imoto beyintshontshile nokuthola ikhava mawukuthi imoto ibe sengozini.

Inomthelela wokuthi izinto ezidingekalayo azitholakali ngesikhathi, izinto ezifana ne amathende, izitulo nokunye nokunye.

Kungaletha impumuzo ngoba manje kuba lula futhi akukhathazi wenza kalula imali isheshe ifike .

Ukudinga imali ngaleso sikhathi, noma kukhona isimo esithile umuntu asuka abhekane naso.

Ukuthi ngandise amalunga ami omndeni nanokuthi ikhava yami ikhava ini and ikhaveka kanjani.

Ukudinga imali, nanokuthi isimo sisuke sithini ngaleso sikhathi senhlalo sezezimali.

Ikhava yomndeni nano ku-claim-a after ama-premiums ami ngiwakhokhile, mhlampe emva kweminyaka ewu-five.

Umshwarensi kuyinto ebaluleke kakhulu cause isimo ngeke uze usazi and futhi ikusasa ngeke uze ulazi.

Kwangiphatha kabi, kwamunika isifundo sokuthi ungabomthemba umuntu.

Ukwazi ukuthi ngabe umshwarensi ukhokha malini ngenyanga nanokwazi ukuthi imaphi ama-benefits engizowathola nanokwazi ukuthi ama-family member mangaki .

Izinkampani eziningi azifani futhi zikunika ama-benefits angafani. Lokho kulekelela ekuthenini ukwazi ukuthi ngabe wena ufuna ukuthi uzibandakanye nayiphi inkampani.

Lokho ungalisebenzisa ekuthenini udayele amakhodi athile bese uyakhona ukuthi uthole i-airtime yemali oyidingayo.

Ngingahamba ngibuze umqashi wami mayelana nendaba yokuthi kwenzakalani ngoba isamba engisilindele asilingene nalesi samba ekumele ngisithole noma ebekade ngisilinde, bese ngiyahamba ngiye ka-SARS ngiyobuza ukuthi izindaba zezimali ngabe zihamba kanjani, ngizwe udaba lokuthi izimali zingakanani abazo zithatha bona.

Kwamele ube-financial wise kodwa lokho kuyisinqumo esihle ngoba lokhu kunga kulekelela ekuthenini ukhone ukuthi wenze izidingo bufisa ukuzenza ngaphambilini kodwa bese uba ukuthi imali uyayibuyisela ngesikhathi esifanelekile kungaze kudlule isikhathi lokhu ngoba kunga kugcina usezikweletini isikhathi eside futhi ugcina uba blacklisted.

I-FNB ngoba iyashesha, imali ihamba kalula, iyashesha ukufika la usuke uyithumele khona nanokuthi isevisi yabo isezingeni eliphezulu kakhulu. Yonke into yabo iphezulu kakhulu, ingezinga eliphezulu. Konke kuyashesha and kuthatha umzuzwana nje ukwenza ukuthi imali ifike la usuke uyithumele khona.

Yoh, yazi ngimanqikanqika, ngiphakathi ngomhlano nembeleko. Yoh, yazi ngididekile, angiqondi kahle kahle ukuthi ngenzenjani, angazi noma ngiyithathe le-medical noma ngenzenjani. Oh, kodwa okungangisiza hlampe ukuthi ngiyobona i-financial advisor yami mhlampe yiyona engangisiza kangcono ukuthi ingitshele ngalolu daba ukuthi yiziphi izinyathelo ezingangisiza ekuthenini ngikhone ukuthi ngithole ikhava eshibhile and futhi kodwa esezingeni eliphezulu.